Lebaka leo ke nahanang hore batho ba ditekesi ba thola tshehetso e nyenyane e sa tshwaneng le eo ba e re fang yona. Ke nahana ke lebaka la ditshehetso tsa ditjhelete, mmuso wa rona o na le bothata bo boholo ha ho fihluwa moruong wa naha, mme dibese tse di batla di etsa phapang e kgolo ka hobane tsona di tlase haholo ka ditjeho ho feta ditekesi, tekesi ditjeho tsa teng di ka hodimonyana. Ke nahana hore ke lona fela lebaka leo le etsang hore ditekesi di se ke tsa thola tshehetso eo ba e hlokang ho tswa ho rona, re le setjhaba.

Taba ena ke taba e tlokotsi haholo ya baithuti ba bangata ba tsamayang ka maoto ho ya sekolong ebile ba tsamaya nako e telele. Ke ne nka lakatsa ha ho ka ba le dipalangwang tseo ba ka di sebedisang jwalo ka tsona dibese hobane tsona ditjeho tsa teng di tlase haholo, hape ho ka ba bohlokwa haholo hore yona kantorong ena ya mmuso ya dipalangwang ba theole ditjeho tseo haholo hore di fihlellehe. Ke batswadi ba bangata ho thibela sena se etsahalang sa hore baithuti ba bangata ba tsamaye e ka maoto ho ya sekolong ebile ba tsamaya nako e telele, ho ba ke nahana hore sena se ama dithuto tsa bona ka tsela e sa lokang.

Bese ya masepala ha e tsamaye motse toropong wa yona kaofela. Ke nahana seno se bakwa feela ke hore toropo e kgolo, mme basebedisi ba bese ena ba bangata haholo. Ho no ho bolela hore ho hlokeha keketso e ngwe ya dibese Hore dibese tsena di le di di lekane. Batho bohle ba hlokang ho sebedisa ditshebetso tsenana tsa dibese. Ke yona feela ntho eo e ka thusang ka bese ena ho ba e ngwe e ke ke be ya la ya kgona ho tsamaya toropo ena kaofela, empa e le bese e le ngwe. Ho tshwanela hore e be bonyane ho ba le dibese tse mmalwanyana tse ka kgonang ho anela boholo ba batho.

Hona ho ka thusa haholo hore ho be le diterene ditoropong tsa Afrika Borwa, hobane tshubuhlellano ya batho ba yang mesebetsing le bana ba sekolo e ngata haholo, mme terene ha e ka ba teng e ka fokotsa seo haholo ka sekgahla se phahameng. Ya ba thuso e kgolo ho setjhaba, batho ba yang mesebetsing le bana ba dikolo ba ka e sebedisa haholo seo se ka ba bohlokwa haholo.

Ho buisana ho bohlokwa haholo ho batho ba sebedisana mmoho. Batho ba ditekesi ba ne ba loketse hore ba dule fatshe ba shebe meralo ya bona ya ditsela hore na ba tsamaya jwang le hore ba dumellane hore batho ba feng ba lokela ho tsamaya kae, ba feng ba lokela ho tsamaya kae, ho ba dintwa tsa bona tse ngata di ne di bakwa ke tsela, hore na mang ha lokela ho tsamaya kae, mang ha lokela ho tsamaya kae. Ebe sena se ama le batho ba senang molato jwalo ka setjhaba se sa tsebeng letho. Empa ho dula fatshe ba buisana ebile ba dumellana ka ditsela, hore na ba lokela hore ba tsamaye ka tsela e feng, jwang ka nako difeng. Ke nahana hore e ba thusitse haholo taba eo ho fihlela le nakong ena ya kajeno.